Nnyaa, sa le ka leka go kopa meputso ya me ya UIF mme ga ka tsamaya sentle ka ntlha ya gore ke ne ke dira sengwe le sengwe ke romela sengwe le sengwe se se neng se tlhokagala mme e feletse fela mo goreng ke tla bona madi mo malatsing a makana, ga se ke bone madi le kajeno go setse go fedile ngwaga ke ntse ke founa ke founa ga gona thuso kgotsa tswelelopele e nkileng ka e bona.

Badiri ba bangwe ba koba badiraganyi ba bone, mme fa motho a tshwanetse a mo thuse ka dipampiri gore a di tlatse a di romele o a mo sokodisa o phela a re ke tla dira jaana, ke tla dira jaana or kgotsa o romela dipampiri tse di sa felelelang, ba bangwe ke batho ba e leng gore ba tsentswe mo dikhamphaneng ba sa itse go se mo molaong, ga tshwanetse a bone UIF wa mo sokodisa mme ba ntse ba dira bonweenwee ka maina a gage.

Dikarabo tse mothapi a ka di akaretsang ba tshwanela ke go bolelela modiri gore ba tla mo isa kwa small claim court kgotsa CCMA, foo ba tla itse gore ba tshwanetse ba dire dilo tse di maleba ba tlogele go tshameka ka modiraganyi wa bona yo ntseng a ba direla ka dinako tse tsotlhe.

Re tshwanela ke gore kwa ntseng o bereka teng fela ga ba go koba kgotsa ga mmereko o fela, e nne bona ba romelang sengwe le sengwe mo leineng la gago kwa labour gore ba go thuse o seke wa sokola ka gonne nako nngwe tshwanetse ba dire jaana ga ba dira, nako nngwe go na le fo ba sa saenang teng, nako e nngwe go na le fo ba sa romelang dilo tse tsotlhe teng jaanong fa ba di romela go lebagana ko labour ga gona sepe se se tlo tlhokagalang, ke bone ba tlo siamisang sengwe le sengwe mo malatsing.

Dikgwetlho tse di amanang le mokgwa o, gongwe nako nngwe o tsere di-bank details tse di sa siamang kgotsa o ke batho o tsentse tse di sa nnang pila ga di fitlhe kwa yunibesithing ka nako o tla be a sentse madi a gage a mantsi, o tla be a le mo mathateng. Jaanong, go botlhokwa gore o ikise kwa sekolong o ile go patela kwa teng kgotsa fa o kgona o sa tshabe sepe o ka nne wa dira kwa bankeng.

Kwa bankeng ba tshwanela ke go re tswalela ditsela akere ba na le ID tsa rona, jaanong ba re tswalele gore o se ke wa reka gope, o se ke wa adima madi gope, o se ke wa bereka gope gore re tsepame mo go itseng gore re patela batho ba banka.

Ee, ba tshwanelwa ke go buisana gore le ngwana fa a ya sekolong a itse gore motsadi o mo tseetse kalotlhoko mme a se ke a tshameka ka tšhono e a e filweng ka ntlha ya gore mongwe fa a ya sekolong a tsweetswe kalotlhoko a sa bolelwa le kwa pele a ka tshameka mme a sa nagane gore motsadi o mo diretse jaana a tshwanetse go e busa fa a start-a a bona mosebetsi.

O tshwanela ke go fitlha pampitshana ya teng, o kanne wa e tsenya mo founung mme phone ya teng e nne le diphasewete gore o kgone o itse gore ke wena fela oe itseng.

Mme mo maphelong a ba bangwe ba bona e ba thusa mme ba bangwe ba bona e sa thusa ka gonne tšheke akhaonto ke sekoloto fela, nna ke bona e le matsapa mo bophelong ba me ga se sengwe se nka se dirisang e tle go nne ntse e nkokeletsa mathata fela a ganang go fela.

Malome mo bophelong bo re bo phelang matsatsing ga se bothata go tsaya founu o tsene mo App-ong ya gago ya banka, foo o tla bona fo go rekiwang data teng kgotsa airtime o sa ye kwa lebenkeleng, e re ke go rute.

Sa pele, ke ya kwa bankeng ke tlo kopa go bona mongwe yo ka nthusang a le mongwe fela. Fa ke kopane le mathata, ke sianela kwa bankeng ke khansela ka pele mo ATM-ong e nneng ke le mo go yona ke founele ba potlako go ba lemosa gore ke na le mathata a PIN-e le banka e.